Abantu bemaplasini sebaneminyaka balinde ukuthi kwakhiwe iimbhedlela, kodwana umsebenzi wokwakha awukhambi kuhle. Lokhu kubangelwa kukobana kutjhoda kwemali kwakarhulumende, kwenza bona abantu bemaplasini baragele phambili nokukhamba amabanga amade, ukuze bathole isizo lezepilo.

Kufanele kwakhiwe amachimba

Kuyinto ezwisa ubuhlungu khulu, ngombana thina asinayo imali eyaneleko yokuthi siye ngaphetjheya sifune isizo. Eembhedlela zikarhulumende silinda isikhathi eside, bese kuthi bona bathola isizo elaneleko nelisezingeni eliphezulu, ngombana banemali yokwenza njalo.

Isisombululo kungaba kukuthi kuqeqetjhwe abasebenzi begodu kukhuliswe nenani lama-ambulensi eendaweni ezihlukahlukeneko. Ngokwenza njalo kunganciphisa ukubambezeleka begodu kusindise neempilo zabantu.

Iye, lokho kungasiza khulu ekuphunguleni imijeje emide emtholapilo. Kungaphungula nokugcwala khulu, kuphungule isikhathi sokulinda begodu kwenze iimbhedlela bona zisebenze kuhle.

Kufanele kusolwe urhulumende, ngombana akenzi ngokwaneleko bona abantu bathole isizo abalidingako, ngesikhathi abeze ngaso.

Abantu bakhetha ukuya eembhedlela zangeqadi, ngombana kungizo ezimsinya begodu ufumana isizo olifunako elisezingeni eliphezulu.

Ziimbhedlela ekungasizo zakarhulumende begodu ziphethwe ngabanye abantu.

Ngokwenza njalo zabe senze iphoso ekulu, ngombana akusiwo woke umuntu okholelwa eenyangeni.

Ngombana zisuke zirhabele ukuyokucima umlilo endaweni lapho kutjha khona.

Abacimimlilo nabangakakabi nomlilo endaweni ethileko, bavame ukuhlola imitjhini yabo ukuze baqinisekise ukuthi isebenza kuhle, baphinde bafundise nemiphakathi ngeendlela zokuzivikela, nange kunomlilo ngendlini.

Ijinifomu yabacimimlilo yenzelwe ukubavikela ekutjheni emlilweni nezintweni eziyingozi. Yenzelwe nokobana lingavumeli umlilo bona ufinyelele esikhumbeni somuntu.

Kufanele ubabize nasele ubhalelwe kukuwulawula kwaphela.

Kunabasebenzi abafundele namkha abacecetjhelwe ukwenza lokho.

Iye, lingabangela bona kutjhe, ngombana lingabamba nanyana yini endleleni, bese kugcine sele kuvutha umlilo.

Into yokuthoma ekufanele yenziwe kubiza izisebenzi zomlilo msinyana khulu begodu abantu kufanele baphume endlini, ukuze bakghone ukusindiswa.

Iphayiphu lesicimamlilo liyafika kodwana abomakhelwana nabo bangasiza ngokuletha amanzi, namkha ukusebenzisana ukuze umlilo ungabi mkhulu. Okubaluleke khulu kukuthi abantu bangazami ukuhlala ngaphakathi kodwana baphumele ngaphandle, ukuze bakwazi ukuphepha.

Ngingathoma ngokuhlola iintambo zegezi kanye nezinye iinsetjenziswa zegezi ekwenzekeni bona.

Into engingayenza yokuthoma, kubiza abasebenzi abacima umlilo msinyana ngaphambi kobana umlilo ube mkhulu. Ngesikhathi ngisalindile ngingalinga ukusiza abantu abangaphakathi, ngokuvula amafesdere kanye neminyango eseduze, ukuze babe nendlela yokuphuma.

Kuthatha iinkoloyi zemakhaya sibarhabisele ukubasa esibhedlela, lapho bazokufumana khona isizo.

Iye, kuyinto elungileko bona nasaje ulindile uluke amano wokobana ucime umlilo, njengokuthatha amabhakethe anamanzi uthele emlilwenapho, ukuze ungakghoni ukuba mkhulu khulu.

Ngingamtjela bona into ayenzako leyo iyingozi khulu begodu kungathoma umlilo nanyana kukunini.

Kuyingozi khulu ukucima umlilo wegezi ngamanzi, ngombana umuntu loyo ocimako angabethwa yigezi agcine sele alimele khulu namkha afile.

Ngokuhlola iintambo ezingaphakathi kwekoloyi kanye nezinye iinsetjenziswa ezikhambelana negezi.

Kufanele ibe nomlilo cisha uzosetjenziswa lokha nakuthoma umlilo. Kufanele kube namafesdere wokuphuma begodu abatjhayeli bamabhesi, kufanele baqinisekeze ngazo zoke iindlela bona abakhweli baphephile.

Kufanele kube nabantu abaya eenkolweni lapho kufunda khona abentwana, ukuze bazobafundisa ngobungozi bomlilo nangeendlela abangazisebenzisa lokha nakuthome umlilo.

Iinkhukhula mumoya omkhulu nanyana mumoya onamandla ovamise ukumotjha eendaweni.

Zivamise ukwenzeka eendaweni eziseduze nemifula namkha ilwandle.

Iye, kungaba yingozi khulu ukungena ngemlanjeni ozeleko nabangekho besizo lokuthoma, ngombana amanzi anamandla begodu angathwala umuntu lula.

Kuqakathekile bona basiwe emtholapilo, ukuze bazokuhlolwa ukuthi basaphephile.

Nange iinkoloyi zingafiki kungasetjenziswa iimphaphamtjhini, ukuze zifike phezulu ukuze zizokwazi ukurhelebha.

Kufanele uphathe amanzi wokusela, ukudla okuphatheka lula kanye neenyathelo eziqinileko zokukhamba.

Into yokuthoma esingayenza kufanele simhlalise nanyana simlalise ngendlela efaneleko nephephileko, ukuqinisekisa bona usaphefumula.

Urhulumende kufanele kube nguye umuntu obarhelebhako, ngokufulela kabutjha.

Kuqakathekile ukusebenzisa i-GPS, ngombana ikhombisa indlela elula yokufika eendaweni nanyana kunesiminyaminya.

Iye, kuqakathekile bona bazisebenzise, ngombana ngizo ezizobasiza bona bangazithwali.

Iye, ziphikisana nekolo yesintu, ngombana esikhathini sakade abantu bebangazisebenzisi.

Ngicabanga bona kwenziwa kutlhayela kweenkhandelambeleko.

Iinkhandela-mbeleko kuzizinto ezisebenzisa babantu, lokha nabaya emsemeni ekungizo ezibarhelebhako bona bangazithwali, namkha bangatholi ubugulo obuthileko.

Iye, kuyabasiza bona bangazithwali basese bancani, ngombana ngokwenza njalo ababelethi babo bayabagada begodu babatjengisa neendlela ezilungileko zokwenza izinto.

Iye, kuliqiniso bona abanye abantu zibabangela amagulo, ngombana sibabantu asifani begodu namasotja wethu womzimba akafani.

Iye, kufanele bazisebenzise ukuze bazokukghona ukuzivikela ekuguleni namkha ekuzithwaleni.

Iye, ngicabanga bona abazimu bangakuflathela nawungasebenzisa iinkhandelambeleko zesikhuwa, ngombana thina sibabantu abamnyama akusiyo indlela esenza ngayo izinto leyo.

NguZimu ngombana yoke into enzeka ephasinapha kungentando kaZimu.

Izindlela zokuhlela umndeni zahlukahlukene, abanye basebenzisa amapilisi wokuvimbela inzalo, imijovo noma amacici afakwa ngaphakathi esibelethweni, bese kuthi abanye basebenzisa ama-condom, okuyindlela evikela ukukhulelwa kanye nezinye izifo ezithathelana ngocansi.